Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke ya kwa Cape Town ke ne ke fofela ko go ne go le monate ke ne ke ikutlwa ke babalesegile tota go sena medumo epe mo sefofaneng seo.

Nka nka rata go pagama sefofane sa ko O R Tambo se eleng gore se ka nkise ko mafaratlhatlheng a a fapaneng nna jaaka ke le nna ga ke tshabe go palama sefofane ka gonne jaaka ke ile ka se palama ke ne ke ke setse ke itse le gore go ntse jang go palama sefofane ebile ke setse ke itse le ditlamorago tsa teng ke setse ke bone le gore ba ne ba re tshware jang ka mogara ga sefofane.

Sa ntlha ke gore o tshwanetse gore a reke tekete e tla mo isang go ya go palama sefofane gore a ye kwa Nigeria mme ka jaanong pele o ne o tlameile gore a book-e sefofane se e leng gore o a itse gore se tlile go mo tsamaisa ka nako mme a be a sele morago nako eo gore e seke ya mo sia a feleletsa a saletse kwa morago gape ga a tsena ko pele o ne a tshwanetse gore a itse gore o ya kae a lebelele di-screen di tlabe di kwetswe kwa godimo gore se go iwa kae tsela e ya kae gore a tla kgone a ye ko a batlang go fitlha teng.

Ee, go na le dilo tse ke sa di ra teng e bese e di tsamaisang ka yona ka gonne dinako tsa teng ga di a siamela fa ba bangwe go na le bangwe ba e leng gore ba rata go namela dibese mme ga ba di fitlhelele ka gonne dibese di nametsa nako e e rileng fela ebe di sa tlhole di nna teng.

Mathata a ke kopaneng le one bangwe ba tla go bolella gore dikarata di fedile mme ka nako eo tlebe e le tshoganyetso o e tlhoka ke bone bothata bo e leng gore re kopana le bone ka metlha le ka matsatsi, dikarata di ya fela ga o kgone go reka ticket-e ya bese o feleletsa o sa tlhole o itse gore o dire jang.

Selo se se dirang gore ba nne bakgweetsi ba ba siameng ke gore ba bua le batho sentle ka metlhale ka matsatsi ebile ba ba sentle ka metlhale ka matsatsi ke jang ke ka jalo batho ba simolola go rata batho ba e leng gore ba dirisana le batho mmogo.

Dikotsi ke gore nako nngwe o tla fitlhela e le gore di fitlhelele batho ba e leng gore ga bana molato batho ba bantsi o tla nna le gore ba tlhokafala mo gare ga dikotsi tseo, seno se ama le bareki ka gonne ga ba kgone go ya ditirong ebile go feleletsa go nne le gore ba kubiwa ko meberekong ya bone ka ntlha ya seteraeke sa dibese.

Go ya ka nna ke akanya gore ba batla go dira ka dinako tse di rileng ka gonne mme go na le ko eleng gore ba tshwanetse gore ba ye kwa mafelong a mang teng ka gonne gopola gone jaanong jaana dibese di lekanyeditswe ga se dibese tse e leng gore di ka nna dintsi go feta ya ka mefuta ya ditekesi.

Ee, nkile ka siwa ke bese dinako tse le gane semane ke tsena sekolo kwa middle school e ne ya ntshiya ka gonne ke ne ke latetswe ke tsogile ka nako e ke sa tshwanelang gore ke tsoge ka yone.

Bapagami ba amega ka gonne ga ba bangwe ba santse ba palama ba bangwe ba sala ba nna mo ditshupetsong tsa dibese gore batle ba seke ba fisiwa ke letsatsi le le ntsi ka gonne bese go tla fitlhela le le batho ba e leng gore ba bantsi ba emetse ebile ba e pagama.

Ka gonne go na le metse e mengwe e leng gore o tla fitlhela mebila ya teng e sa nna pila ka ga jalo dibese di tshwanetse gore di tsamaye mo e leng e ntseng pila gore di nne di tle di bolokesege ebile dibese bakgweetsi ba ba itse gore ba tshwanetse gore ba fitlhelele mebila e feng le e feng ebile le ba e leng gore ba tana dibese ba tshwanetse ba itse gore ba di fitlhelela kae.

We, tlhwatlhwa ya bone e nkama sentle ka gonne gopola gore ga se ba botlhe ba e leng gore re na le madi a mantsi thata go le gore re ka ile go duela di-taxi ka jalo tlhwatlhwa ya dibese e nkama bontle jo bo tseneletseng ka gonne ke a itse gore ya kgonagala gore nka e duelega ebile ke tlhwatlhwa e ko tlase ebile ya thusa gore ke fitlhelele ke kgonang go ya teng.

Seno se a bontsha gore tuelo ya bese e kwa tlase thata ebile batho ba e le gore ba kgona go e duela seno ke ke tiro e ntle thata.

Pelo ya me e tlile go nna botlhoko thata gonne bese ke yone ga e leng gore e kwa tlhwatlhwa tlase ebile e boloka madi di go phala go palama ditekisi pelo yaka e ka nna botlhoko thata ke ipotsa gore why batho ba sa palame bese ka gonne tlhwatlhwa e kwa tlase.